Uya ngaha iṅwi ndi zwifhio zwine zwa nga itwa u itela u thivhela kana u tandulula migwalabo ya mabisi ngau ṱavhanya uri vhaṋameli vha sa tambule zwi sa ṱoḓei, ndi nga murahu ha musi vho tevhedza pfhanelo dzoṱhe dzine vhathu vha mabasi vha kho dzi ṱoḓa.

Vhone vha vhona unga ndi mini zwine zwa vhanga migwalabo ya mabisi lunzhi lunzhi, nahone zwi kwama hani vhaṋameli vha ḓuvha na ḓuvha nga maanḓa mahayani kana dzi ḓoroboni dzine dzavha na vhathu vhanzhi, ndi nga murahu ha musi vha sa kho kona u engedzeliwa tshelede dza miholo, ndi ngazwo vha tshi dzulela u gwalaba.

Kha vha ṱalutshedze tshenzhemo yavho yo ḓoweleaho kha vhupo ha thekhisi, nga awara dza mushumo, ndi ngauri thekhisi dzi a kona u tshimbidza zwavhuḓi nahone ndi vhathu vhane namusi arali vha kha migwalabo, vha kono u ṱavhanya u thusa vhadzulapo uri vha kone u tshimbila nga zwifhinga zwo yaho ngau fhambanana.

Zwiṱitshi zwa thekhisi zwi shela hani mulenzhe kha u shuma zwavhuḓi ha sisiṱeme ya thekhisi dza bisi ṱhukhu, dzi shuma kha uri ndi vhone vhathu vhane vha kona u.

Ndi khaedu dzifhio dze vha ṱangana nadzo fhethu hune vha ṋamela thekhisi hone nahone vho dzi kunda hani, ndi nga murahu ha musi hu tshivha na migwalabo, zwa ita uri hune thekhisi dzavha hone zwi konḓe uri vhathu vha ṋamele.

Kha vhari vhudze tshiṱori tshisa hangwei tshe tsha itea khavho ngei vhuima dzi thekhisi, ndi nga murahu ha musi hu tshi thoma uvha na migwalabo ya uri dzi thekhisi dzine dza vha hone a dzi tsha tshimbilelana nga vhupo he ravha ritshi ḓivha hone. Zwa ita uri hu sale ho novha na nḓila i songo tsha dzudzanyea, musi ri tshi khou ṱoḓa thekhisi dza uya hune ra dzula hone.

Uya ngaha vhone zwikhala zwa thekhisi zwi nga khwiṋiswa hani uri huvhe na tshenzhemo ya khwiṋe ya vhaṋameli, ndi nga murahu ha musi vho kona uita mabodo, au sumbedza uri thekhisi dzifhio dzi ya gai nahone dzi dzule dzi hone hu tshi bva iṅwe hu dzhene iṅwe.

Vhupo ha thekhisi ho fhambana hani vhukati ha vhupo ha dzi ḓoroboni na vhupo ha mahayani Afurika Tshipembe, hu fhambana ngauri ḓoroboni thekhisi dzi dzula dzi hone, mahayani dzi a konḓa zwi a fhambana kha kutshimbilele zwi tshibva kha uri fhethu afho ndi vhukule vhungafhani, kana afho fhethu dzi nḓila dza hone dzo dzulisa hani.

Ndi mushumo u fhiyo une wa itwa nga vhuima dzithekhisi kha ikonomi yapo na tshitshavha, ndi hau thusa uri muvhuso u kone uvha na tshelede ine unga kona u thusa vha shayaho, kana u bveledzisa mishumo nga murahu ha musi vha radzithekhisi vha tshi khou badela zwiṱukuṱuku zwine vha vha nazwo.

No no vhuya na kwamea nga mugwalabo wa thekhisi dza bisi ṱhukhu tshenzhelo yovha i hani, ee ndo no kwamea musi ndi tshi khou bva kha maṅwe ma.

Ndi zwifhio zwi itisi zwo ḓoweleaho zwa u gwalaba ha thekhisi dza bisi ṱhukhu vhuponi haṋu, zwi itiswa ngauri magavhelo avho avha a songo dzudzanyeya, zwa dovha zwa itiswa nanga vha ṋameli arali huna zwine zwa soko swikelela.

Migwalabo ya thekhisi i kwama hani uya mushumoni ḓuvha na ḓuvha na mabindu a vhuponi ha haṋu, zwi a kwama ngauri vhathu vha ḓo balelwa uya mushumoni, zwa ita uri zwithu zwavho zwi si tsha tshimbila zwavhuḓi. Zwa dovha zwa kwama navha mabindu maṱuku, vhane vha ya u renga mashophoni vho ṱuwa ngadzi thekhisi, zwi ḓo ita uri vha sa kone u swikelela zwine vha khou zwi ṱoḓa.